Kukuba apho ndiya khona andizusoloko ndihleli ndividelekile kuba abantu abaninzi bazijongile oololiwe abo sibathuthayo kwaye ingozi ingenzeka nanini na.

Abantu bakulungele kwaye banako ukuyamkela indlela yezothutho kuba imali abazabe beyisebenzisa izawube iyimali encinci kwaye izawube iyimali efikelelekayo ngaphezu ngendlela ebebesenza ngayo kuqala.

ohamba ngebhasi umgama omde kwakukubi kakhulu kuba ibhasi esasiyikhwele yaye yamoshakala endleleni kwaye yathatha ixesha ukubana ize abantu bazosinceda.

Uhamba endleleni funeka usoloko ujonga abantu ubulise apho ubabona khona kwaye uqinisekise ukubana iimoto uyazijonga macala onke kwaye ungathathi nto emntwini ungayi xa ubizwa ngumntu kuba kungenzeka kuthi kanti kukho ingozi ezayo.

Kukuba izithuthi zasesibhedlele zithi xa kufowunwa zikhawuleze zifike kwaye zisoloko zibeka abantu abadala phambili. Okwesithathu, zingasoloko zihoya intando yabo.

Eyona nto endiye ndiyilangazelele xa kumiswa kwisikhululo sepetroli xa sihamba umgama omde kukuba ndingene ngaphakathi ndithenge izinto esizozitya apha endleleni.

Xa ungumqhubi webhayisikile ezona ngxaki owuye ujongane nazo kwiidolophu kukuba ungayiboni imoto isiza kwaye imoto ithi gqi ibaleka kakhulu ube ungenalo ixesha lokubheka ecaleni. Enye into abantu abaqhuba ibhayisekile baye bangahoyi ezindleleni benze unothanda.

Ewe, ndingayixela kwi-Road Traffic Management Corporation ukuze izokwazi ukulungisa indlela eyenza ngayo phambi kwezinye iilori.

Ndichaphazeleka kakhulu kuba ndiye ndingabi nayo imoto yokuya esikolweni kwaye esikolweni ndiye ndiphoswe zizinto ezininzi.

Imicelimingeni yokusebenzisa isithuthuthu njengeyona indlela yothutho yomntu okwidolophu kukuba usoloko uhlale ujongile endleleni kwaye ungenzi into ezakumoshela.

Uzosebenzisa ibhasi usiya edolophini phakathi evekini funeka uvuke ngenja ixukuxa ukhawuleze futhi kulapho ungazuphosakala khona.

eyona nto enoyenza ukuba abantu bancedakale abahlala ematyotyombeni kukuba abantu aba baqhuba izithuthi zasesibhedlele bangene emizini yabantu bahle baye khona apho umntu kuloo ndawo umntu azabe ekuyo amncede khona bathuthwe khona kwaye kupheliswe nezi nyoka.

Zisinceda kakhulu kuba kulapho kujongwa khona ukubana unayo na imvume yokuya kule ndawo uthi uya kuyo okanye akho nto na oyibalekayo ngasemva.

uba bendingumqhubi weebhasi ezihamba imigama emide xa ndibona ukuba ndidiniwe into endinoyenza ndingaqala ndibaxelele ngonomathotholo apho ndisebenzela khona ukubana kukho into enje kwaye ndicele ubana ukhabe ndisithi qhwi nokuba kusegaraji apho kuzawube kukho amehlo khona.

Abantu abaninzi ukulayisha abantu abaninzi ukuze ndikuphelise loo nto njengomphathiswa wezothutho ndingenza umzekelo ngomntu rhoqo kusenzeka into enjalo ndibabhatalise imali ndixuthe imoto kwaye ndibabambe kuze izophela umkhwa onjalo eMzantsi Afrika.